Letsatsi la me la ntlha ke palama sefofane ke ne ke ikutlwa ke tshogile ke ke ipolelela gore go ka menagana sefofane seo sa wela mo fatshe, ebile ke feel-a okare nka tlhatsa. Ke ne ke tlhaga ke le ko Johannesburg airport ke ya ko Cape Town.

Go palama sefofane be e le toro yame pele empa jaanong ga e sa le toro hobane nkile ka se namela, ka se palama go tswa O R Tambo ke ya ko Cape Town ke a natefelwa fa ke nametse sefofane gobane ga ke sana letshogo.

Fa a ya kwa Nigeria a namela sefofane o tshwanetse go ira bukana e bidiwang passport, mme fa a palama sefofane o tshwanetse go itse gore dibekana tsa gage kgotsa diphuthelwana tsa gage ga di a tshwanna go feta di-kilo tse di ka fetang fifty kilos, tshwanetse gore di be ko tlasenyana, ga di a tshwanna go lekana le motho ka boima.

Dibese mo lefelong la rona re di ratela gore ditšhipile ga di ne tlhwatlhwa ya ko godimo go tshwana le ditekesi kapa koloi gobane koloi petrol ya teng ya tura, mme bese yona o ka reka tekete ke ka mo ke re yona tlhwatlhwa ya teng ga e ko godimo empa se re sa se rateng ka dibese ke gore nako tse dingwe batho ba na le go tshwara strike ba re bona ga ba ye mesebetsing batho ba dibese ba na le go tshwara strike dibese di eme di s'ka tsamaya o kry-e motho a rekile tekete a reketse tekete magala dibese di sa tsamaye.

Gaeso ke kopane le mathata a ope a go dirisa karata gobane karata e na le maatla e tiile, ga e senyege fela jaaka pampiri. Pampiri ke yone e beng e senyega fela-fela, karata matsapa a ona e ka no ba gore yone e rekiwa le ka tšhelete empa pampiri e no ba pampiri fela empa karata yona ke yona e nka e batlang hobane o kgona go thepa pampiri yona ge o ka e tshwara ka matsogo a na leng metsi e tlosa tsotlhe tse ne di kwetseng mo yona ga o sa kgona go bona gore na e kwetse eng empa karata le o ka e tshwara ka metsi, ka matsogo a thapileng o tlo no kgona go thepa mme wa tswela pele ka leeto la gago.

Mokgweetsi wa bese yo o siameng ke yo a dumedisang batho pele fa ba tsena gare ga bese, ebile a ba laetsa gore ba ka dula kae mo ditulong.

Dikotsi tse o ka kopanang le tsona ke gore o kry-a batho ba fisa dibese, ba bangwe ba thuba dibese empa seo se ka ba bosula mo babereking gobane ba bangwe ba ka palla ke go fitlha meberekong mme ba kobiwa kwa meberekong, ba koba ke di-manager-a tsa bona kgotsa batho ba ba tshwereng kgwebo eo ka botlalo.

Bese e tsamaya ka nako e e rileng hobane e lebeletse thata batho ba go ya mesebetsing gore ba tsamaya ka dinako tse feng ke ka moo go na le go na le dibese tsa go farologana ka dinako, ebile sa gape e direla gore e e boloke gas kgotsa fuel ya yona hobane ya rekiwa.

Eya, nkile ka siwa ke bese hobane bese eo e ne e nametsa batho ba bantsi-ntsi ntsi le mopalami wa bese motho a reilang bese o ne a latetswe ke ka moo nna nkile ka siwa ke bese hobane ne ke setse ke e emetse ko tseleng empa ka ipotsa gore e fetile e sa feta, e le motho yo a reilang bese ke ene a nsiisitseng ka bese nna ne ke re e fetile e sa feta ka be ka boela gae ka yo lata madi a go ka namela tekesi.

Fa go na le ditshupetso tsa dibese bapalami ba be ba thusega thata hobane ba kgona go tseba gore ba ema kae fa ba emetse dibese tsa bona, le gona gore go se ke be ga ba le kotsi mo tseleng dibese di be di tshwanetse go ba le ditshupetso tsa fa di ka bontshang dibese di emang teng le mo ba namelang teng ba ba tsogang go ya tirong.